Nka ikutlwa ke se maemong a hantle moyeng wa ka. Ebile qeto eo e ke tla e nka, ke o etsa eng patlisiso seyalemoyeng hore nka etsa jwang hore ke thibele seo se etsahalang ka ditsuonyane tsa ka.

Eya nka ba thusa empa nka se ba thusi bohle ka ha letsoho la ka le nkekebe la finyella ho batho kaofela ba ka hara polasi.

Dumela mohwebi wa diterekere tse maemong a hodimo. Ke ho letsetsa tjena hobane ke tlile ho batla terekere ya sejwalejwale e ka kgonang ho sebetsa masimong le ha pula e nele. Ke a leboha ntate wa ka.

Dumelang batjha. Ka kopo hle ba baletseng mesebetsi ba sa fumaneng mesebetsi, kene ke kopa hore le ithaope empa le se lebelle ho lefwa ka ha le batla tsebo e ngata ka mosebetsi oo. Ba sa balelang mesebetsi, kene ke kopa le lona hore le etse jwalo hobane le sa tsebe hore hlahla ya motho e ka letsohong lefe.

Thatohatsi ya dijo tse omiswang tseo nna ke di ratang, ke sehwapa. Ha ele ho le bonolo haholo ho omisa sehwapa, o ka nna wa se aneha terateng ya hao ya washene ho tle se kgone ho oma hantle. Ha o qeta moo, o tla fumana seo o neng o se lakatsa.

Ke hobane re le batho ba setso re sa e tshepe ebile re nkela setso sa rona fatshe, ebile re nkela se hlahang ho Modimo fatshe. Hobane nkabe re le bohlale, nkabe ho teng se itseng seo re se entseng hore le rona re phahame.

Ya re okametseng Afrika Borwa ka hobane ona le tsebo ka se etsahalang. O ne a tlameha ho batla patlisiso ka se etsahalang mona Afrika Borwa ebe o tlatla ka hore re etsa jwang ka se etsahalang? Ho tle re rarolle mathata ao re nang le ona hore banga ba dipolasi ba di fumane hape ebile ba kgone ho di sebedisa ka tsela bona ba batlang ho di sebedisa ka teng. Ka ha dipolasi tsa bona, batho ba di nkileng ka bomenemene ba sa se di sebedise.

Nka di rekisetsa baahi ka maemo a tlase. Ka ha mmaraka o nkeke wa thabela dijalo tse seng maemong a hantle.

Ke dijalo tse kang moroho, khabetjhe, dihwete, poone le tse ding tse ngata. Tseo hobane dina le bophelo.

Nka hira metjhini ebe ke a lefa ho tle ke kgone ho phethisa mosebetsi oo o mongata o etsahalang polasing.

O ka tlameha ho aha tulo ekang sehatsetsi ebe o di beha ka teng ka moo ha ebe ele ditholwana tse batlang tulo e jwalo. Ha ele tse sa batleng e jwalo, o ka nna wa di beha tulong e photseng hore di hantle feela.

Nna ke di hlaba ka mokgwa o dumelletsweng wa ho hlaba diphoofolo.

Ba tlameha ho toka tsa ditjhelete hobane balemi ba bang ha ba kgone ho sebedisa tjhelete. Ha ho hlaha mabaka a batlang tjhelete e ngata, ebe ha ba kgone ho phetha mabaka ao.

Ke kile ka e ja empa ho e reka hona ha ke soka ke e reka. Ke e fumana motseng mona o haufi le wa rona.

Nka mo bolella hore mahlo a ka a haella. Ha ele ka hoo, ha ke batle ho etsa diphoso.

Ke nahana hore re tlameha ho sebedisa dipampiri ka elo hloko kapa hona ho tla ka leano la hore ho sebediswe dikomporo ho etsa dintho tse batlang dipampiri.

O tlameha ho tjheba hore motho enwa wa o tseba na mosebetsi ona ka tsela e lokileng hore a se ke a etsa diphoso tse ngata tse tla batlang hore mosebetsing mona tjhelete ya teng e se ka tswa ka bongata? Le hore ono hakakang le hore wa o hlompha na mosebetsi? Le ho letsetsa bao a ileng a ba ho utlwa ka ena hore ke motho ya jwang?

Mmuso o ka fa ba hlokang mosebetsi kapa ho hira batho ba hlokang mosebetsi.

Ke batla ho tseba sejalo sefe kapa sefe hore sena ke sa eng? Ebile se nowa jwang? Ho tle ke ska iphumana mathateng a hore motho oo e ke mo fileng sona o hlokahetse ka lebaka la sejalo seo.

Mmuso ha o thuse batho hohang empa o ba rwesa mathata a mang hodima a mang. Hobane pele o ka fa batho naha, ba tlameha ho e lekola pele hore moputso wa teng ke eng na? Ebe o wa ba fa.

Batho beso ka tlung yeso. Ka hoo le bonang hore dijo se di .

Ke ne ke kopa hore le ikopantshe le ntate mane ya sebetsang ka ntho tse kang tsena hore a le tsebise hore ebe ha ho motho a kileng a fihla ho sebedisa.

Motswalle, ha se ele mona o bona batho ba lwana, ba lwana ka tsela e makatsang hakana. Ba lwanela hore ba bang ba re, ba dumela ba bang ba re, ha ba dumele. Mabaka e le mafe na? Mabaka ele hore bane ba le kopanong ya semmuso ba lwanela hore ho tlameha ho thusa batjha ka tsela ena, ha ba bang ba bona e se tsela e hantle ya ho thusa batjha bao, ha ba bang ba bona ele tsela e hantle. Ke ha ele qhalano ya kopano. Ho ya ka nna metswalle, bane ba tlameha ho etsa kgetho ho phahamisa matsoho le ho tjheba palo ebe ba nka qeto.